Inceda kakhulu kwaye uya edolophini sowuyazi imali uba ingenile, futhi uzazi uba uzopeya malini.

Uyancedakala ukuba wonge imali yokukhwela uye edolophini, uyokwenza into ebekumele uyazenzela ngefowuni.

Liluncedo kakhulu ngoba uyakwazi ukunceda izihlobo zakho ezingaphesheya ngaphandle kokusokola.

Uyancedakala kakhulu ngoba akudingeke ude uye esibhedlele ukuze uthole uncedo lwezempilo. Kwaye ezinye izinto ezitholakala kwi-medical aid azifumaneki kwezinye izibhedlele zikawonkewonke.

Nceda kakhulu olu hlobo lwe-inshorensi ngoba xa uthe wabhujelwa ngumntu uyakwazi ukunceda ulungiselele umngcwabo.

Abazali bayakwazi ukubhatala ezikolweni nakwezinye iindawo ngefowuni ngaphandle kokuba baye kwezo ndawo. Loo nto iyanceda kakhulu nokonga imali yendlela.

Funeka aye ebhankini ephethe ileta echaza indawo ahlala kuyo kunye nesazisi sakhe.

Abafundi bayakhalaza kakhulu ngalo mbutho ngelokuba imali ayifiki ngexesha ekumele uba ifika ngalo. Futhi ifika sebelambe kakhulu.

Ewe, inceda kakhulu ngoba uyakwazi ulungiselela umngcwabo ngomzimba ongenaxhala, ibe yonke imali sele ikhona.

Umzali angazinceda ngoba le mali ayithumele ngefowuni ukuze kungabikho sidingo sokuya esikolweni okanye ebhankini.

Kukoba baqinisekise ukuba xa becofa becofela leyo akhawunti baqinisekise ukuba bacofa inombolo elungileyo.

Ingaxhomekeka ukuba ufune imali engakanani kodwa inzala ayizukuba ngaphezulu ko-ten percent kwimali ayifunileyo.

Abaqhubi abaninzi bakhalaza ngoba i-inshorensi xa kufike ixesha lokubhatala itshona ngapha nangapha, ingafuni ukubhatala.

Kufuneka uqiniseke ngoba ezinye iikhampani zizenza abangcwabi kodwa ibe izikhampani njee ezifuna ukutsotsa abantu. Zithi xa kufike ixesha loba zibhatale zinyamalale.

Le mali ndingakhetha ukuyiboleka ebhankini ngoba kwesi isihlandlo lo mama le mali angangabinayo kuba izobe iyimali eninzi.

Imali ye inshorensi iyanceda kakhulu xa kubhujiwe ekhayeni ngoba yeyona ilungiselela umngcwabo.

Kungokuba izobe bengenayo imali eyoneleyo ngelo xesha lokuthenga leyo nto bayifunayo. Ke ngoku bakhetha ukuba bayithathe ngetyala benethemba lokuba bazawuphinde babhatale kwixesha elizayo.

Angazuza kakhulu ngoba uza kufumana imali yerenti kuloo mntu athe waqashisa kuye leyo ndlu.